Tjhe, ke ikutlwile ke le pelo e bohloko haholoholo holo hore jwale hobaneng ona wa heso mmino o sa tholahale, empa mmino e meng e tholahala. Hoba jwale ke ile ka ithola ke mametse mmino e leng hore ha ke o ratisise ebile ka nako eo ha ke batle ho o mamela.

Tjhe, kgwebo e itseng ke kwatile haholoholo hoba jwale ke thola hore ke patala tjhelete e hodimo haholoholo empa ha ke re ke shebella thelevishine mo ke hlokomela hore ehlile ditshwantsho tse keneng monana ke tsa kgale haholo jwale ha ke utlwisisi ke hobaneng ho sa kenywe ditshwantsho tsa nakong tsena ebile hobaneng ha le phetha ditshwantsho. Atjhe, ke utlwa e hlile tjhelete ena na e ke e patalang mona na e le ngata haholo ebile ke pelong ya hore ehlile ke hlakole yona kontraka ena ya ka hobane ha e ntswele le molemo.

Tjhe, ha e fihla dikanaleng mona na ke hlokomela hore ehlile ha ke rate tse ngata haholo hoba jwale ha ke batle ho patala tjhelete e ngata haholo. Jwale nako e ke e tholang haholoholo ke bosiu mo eleng hore ehlile ho tloha ka eight mane, ho fihlella ka bo ma ten mane nka fihla ka shebella kapa hona hoseng ka bo ma seven mane ke shebelle ditaba feela haholoholo ehlile atjhe thelevishene ha ke shebelle dintho tse ngata ho yona.

Bonnete ba taba ha ke na mathata a hore ehlile ke tsohe bosiu. Hoba jwale, ehlile ke motho a nang le mathata a ho robala. Jwale bongata haholo ehlile atjhe ke iketsetsa dintho tsa poraefete mono ke tla itjhebella di-video, di-YouTube mona na ke ikenele di-Facebook mona na atjhe ha ele tsa mosebetsi tsona, atjhe ha kena mosebetsi jwale hae ha ke fihle moo.

Ho hang ha ya nepahala hoba jwale ha fela o se o tswa naheng mona na, o so ya mose mawatle, o se o lahla setso sa hao hobane seo o tlo se bua ha o fihla kwana na, o tla be o bua Senyesemane sena jwale re tseba haholo hore puo e tsamaisana haholo le setso. O tlo phela setso jwang o seng moo mo eleng hore batho ba heno ba teng. Atjhe, nna ke bona ehlile e se ntho e lokileng haholo eo le ha feela ehlile eo patala.

Malome ke utlwa bohloko ba hao wa tseba hobane jwale o no so o tlwaeditse ka dilemo tse ngata hore o itholle pampiri ya hao, o ipalle ditaba, empa se ka kgathatseha wa tseba jwale ha o so o tshwere mohala wa hao, o ka kgona ho ikenela feela internet-eng, ebe wena o ikgethela pampiri eo, eo wena o e ratang and e jwale, botle ba yona ke hore ditaba tsa teng ha di fele. Hoba jwale dipampiri tsena dingata haholoholoholo, o tlo kgona ho kgetha dipampiri tseo wena o di thabelang. Jwale bongata ba tsona ebile di mahala ha ho hlokahale hore o tsamaye o tswe o ye dikantorong, jwale o tsamaye o ye dikgwebong kwana na kapa o tsamaye o ye dishopong, o lo rekana le dipampiri.

Eya ama haholoholo feela ke hore le ha e le hore ka mehla e tlo sebetsa e tlo sebetsa hanyenyane haholo ho e leng hore qetellong ha o tlo e sebedisa, o thole hore ntho o e batlang e tlo nka nako e telele hore jwale o e thole. Jwale atjhe ha ho monate ho hang hong hang.

Taba ya pele, ke tlo mo netefatsa hore a behe moya fatshe hobane moya wa ka o fatshe le nna jwale bothata bo hlahile ehlile molaetsa ona na o no tlameha ho se ka fetela ho yena. Ya bobedi, ke tlo mo hlahisetsa hore ke hore le ha e le moo ke entse phoso ena le yena. A teng matsatsi tse e leng hore o na re o fetisetsa molaetsa ho motho a itseng ebe o fetela ho e mong. Jwale e ne e se ka bomo, ke kopa a ntshwarele.

Ao, metswalle ya ka watseba le ngangisana ka taba e leng hore e bobebe haholo jwang. E re nke le hlalosetswe nthwena na hore le se ke be la ferekana playlist e bolela feela ho nka dintho tseo tse leng hore di batlile di tshwana, ebe jwale o ya di-group-a o di beha ka hara file e le ngwe. Jwale o ka thola hore ehlile playlist haholoholo re e thole mmino mona jwale o ka thola hore mminong ona na ke mmino o batlileng o tshwana le ha feela o sa hlahe ho artist e le ngwe empa ona ha o mametse, wa utlwa hore ke mmino o batlileng ho tshwana. jwale playlist o ka di thola, haholoholo mafapheng a sa tshwaneng. O ka ikela di-YouTube kwana wa ithola di-playlist o ka ikela di-Spotify wa itholla di-playlist ho ho ngata feela.